Mandulo phaya wawuthi xa wonile usiwe komkhulu uvuthululwe kanobomi ngenduku ngabahlali, bakongamele. Loo nto leyo ayenziwa ngoku, uba usiwe komkhulu kubizwa abantu kuthethwe ityala lakho. Ukuba lityala elinobuzaza liyathathwa lisiwe phaya ebuRhulumenteni uyobanjwa ngamapolisa. Ngaphambili kwakuza nje imoto kamasingcwabane izothatha umzimba. Kwezakudala nokwangoku okufana yinto uba phambi kokuba kuthathwe isigqibo ngawe kuqale kuthethwe nosibonda kuthethwe nekomkhulu. Ezo nto ezo zisenzeka ke nangoku, akusuke kukhwelwe kuwe kungakhange kuthethiswane kuqala ugwetywe loo nto ugwetywa yona.

Ilobola ibaluleke kakhulu kuba yiyo ekhombisa amandla omyeni lo ucela intombi kwaye ikwakhombisa intlonipho nombulelo kusapho, oko kubazali bentombi le uyithathayo uyilobolayo. Ukanti le lobola yakho ikwayiyo nedibanisa ikhaya lakulomyeni nekhaya lakulontombi, kuvanwe le ndibanisela yenziwayo ibangelwa ngulo myeni nale ntombi yeli khaya. Umyeni ke olobole kakuhle wahlonipha ikhaya, uye ahlonitshwe kulo ntombi njengomkhwenyana obonakalisa uba uza kuyondla intombi yabo.

Uye ubhalise kwi-subcouncil okuyo kuloo ndawo kuyo. Abantu abaye balungele ukufumana esi sibonelelo ngabantu abanengeniso ephantsi, ngabantu abangasebenzeli uRhulumente, ngabantu abazitsalela nzima ixesha elininzi nabangenazo iindawo zokuhlala, nabantu abadala oko babehlala ematyotyombeni baye bayifumane esi sibonelelo sendlu. Yekani nje uba ngoku zicotha abanye babhubha oko babebhalise kudala kudlule iminyaka engamashumi amabini anento indlu cwaka ngenxa yobu buqhophololo obukhoyo. Kodwa ke funeka ubhalise igama lakho kwi-subcouncil naku-ombudsman ube kulaa list yabantu abalinde izindlu.

Whoa, ndiyibona njengenkcithamali nokondla abantu bokuhlala nje ogqiba ndilambe ukudlula komtshato, andiyiboni ibalulekile mna. Uba uvene nenenekazi lakho elihle niyotyikitya, uhambe uyolobola atye utsiki, noba nenze umtshato wesiNtu ongazufuna izinto ezingako kuba ekugqibeleni funeka niphilile apha nondlane nandise nekhaya. Umsitho womtshato, hayi, awubalulekanga.

Kukuba nitya izidlo okanye ukutya okusemgangathweni, ukutya okunibuyisela eMbo, ukutya okunezondlo. Hayi ukutya okucaba kungenza abantu babe batyebe kuba ayikokutya okunezondlo. Ukutya kwesiNtu kubaluleke kakhulu, ingakumbi xa kusenziwa ngabantu abakwaziyo.

Andinakuphozisa maseko ndingabaxelela nje, bazali bam ndiphandliwe yintombi yasekuthini eluluhlanga oluthile. Ngoko ke sizokwenza njengoba siqhele ukwenza ngokwesithethe salapha ekhaya, ndihambe ndiyolobola sindwendwele ikhaya elo, sakhe ubuhlobo futhi ndiqhubeke nje ngesihle. Abazali bam ngethamsanqa besaphila yayingengobantu abanobuceducedu nabangcathu kwizinto ezingabulaliyo ezithandwa sithi silusapho. Ayinoba nobunzima konke konke.

Ndiziva ndibuhlungu, yingako ndiye ndathatha olu gqatso loba ndibe yinxalenye yale TalkTag. Ibuhlungu kuba ulwimi lethu lubonakala lutshona kancinci kancinci kuvela olu lwimi lwesiNgesi. Ayonto entle, ngathi singafumana amaphulo abunjengeli aqinisekisa into yoba ulwimi lethu silubeka phambili. Nangoku kwiindawo ezithile kuba khona ukua-aza ngoba kaloku la magama asefike athatyathelwa indawo ngamagama esiNgesi, nto leyo ebuhlungu engandiphathi kakuhle kuba ndifuna uziqhenya ngolwimi lam ndiluthethe ndingazilumi nakanye.